Maemo a go nna kwa matlong a dipolase a ama badiri thata mo go tsa pholo ka gonne ba tlhoka didiriswa tse di ngata tsa pholo go ya jaaka ba tla amiwa ke bojang jo bo setlhafetseng ba lomiwe ke digagabi ba be ba tlhoka go ya ka potlako kwa lefapheng la pholo gore ba ye go kgona go ka kry-a dithuso tse di potlakegileng.

Fa mmu o siame, dimela di tla gola ka di tlisa ditholwana tse di tswileng sentle mme modiri wa temo a bone leungo le le molemo.

Tiro ya go kopana temothuo le setegeniki mo yunibesithi e ka fana ka kitso e e akaretsang go ka rarabolola mathata a temo mo matsatsing a segompieno.

Katiso mo karolong ya temothuo e botlhokwa thata mo temong e e tlhabologileng fa balemirui ba fiwa katiso, ba nna le kitso le bokgoni jwa go dira dilo ka tsela e e siameng e e ka tokafatsang tlhagiso le maungo a mantle.

Fa o rua dikgogo mo morago ga ntlo go botlhokwa go ela tlhoko dintlha tse di ka dirang gore dikgogo di nne le botsogo jo bo siameng, di gole sentle, di itumele le tlhagiso e nne e e molemo.

Badiri ba masimo fa ba tlogela tiro ka mabaka a a jaaka bogodi, bolwetsi kgotsa phitlhelelo ya kontraka ba tshwanetse go duelwa.

Moithuti mongwe le mongwe o tshwanetse go itse gore ditharabololo ga di dirisiwe fela ka tsela epe e e sa siamang ka gonne di baka malwetsi a a jaaka moya o o sa siamang, tshenyo ya tikologo, go bolaya dijalo kgotsa go senya mmu.

Puso e tshwanetse go dira di-policy tse di maleba go ema balemirui nokeng go netefatsa pabalelo ya dijo go tswelela itsholelo ya lefatshe, go lwantsha lehuma le go sireletsa tikologo le mekgwa ya temo e e sa siamang.

Ee go kgetlha dijalo ka matsogo ke mokgwa o o siameng le oo botlhokwa segolobogolo mo baleming ba bannye kgotsa fa go tlhokega tlhokomelo e e kgethegileng mo dijalong. Fa o kgetlha dijalo ka tsela e e siameng o sireletsa peo o thusa gore dijalo di mmele sentle mme o fokotsa tshenyo ya lefatshe.

Mo motseng wa me bagolo ba rona ba jala ka nako e e kgethegileng ba dirisa mmino le dithoko tsa setso fa ba lema, ba bina difela tsa go leboga lefatshe le badimo ba rapela pula le peo e e nonofileng.

Badiri ba dipolase gore ba kgone go apply-a UIF ba tlhoka ID ya semmuso proof of bank le proof ya go bereka, pay slip-i le lekwalo la go bontsha fa mong wa polase a go kwadisitswe Ko labour department o tlhoka makwalo jaaka UI two point eight ke bopaki jwa akhaonto UI two point one ke application for benefits, UI nineteen e tladiwa ke mong wa polase go bontsha gore o ne o bereka mo polasing le gore o emiseditswe mo tirong ka mabaka a a rileng.

Mosola wa dijalo tse di senyegileng di ka kgobokanngwa mme tsa dirwa composed. Composed ke motšhotelo wa tlholego o o busetsang menontsha mo lefatsheng. Sekai sa tamati e e senyegileng kgotsa e bodileng e ka fisiwa mo composed heat kgotsa mo mokoting wa motšhotelo fa e senyegile e fetoga menontsha ya tlholego e e thusang mmu go nna le maatla.

Mo Aforika Borwa baithuti ba temothuo ba tshwanetse go itse le go tlhokomelwa ka boitekanelo le pabalesego health and safety ka gonne tiro ya temothuo e na le dikotsi tse dintsi.

Fa o tlhama tshingwana ya marulelo go botlhokwa go tlhopha dimela ka kelotlhoko ka gonne maemo a marurelo a a farologaneng le tshingwana e e mo lefatsheng mo godimo ga marulelo, go nna le letsatsi le le feteletseng, phefo e ntsi, le maemo a metsi a a laolwang ke dithunya. Dithunya ke tse di latelang ke lettuce le spinach. Lettuce le go ka potlaka ga le kgone go gola mo mabili a mantsi le tlhoka fa mmu fela ka letswai la lone, spinach e tsaya sebaka se seng e kgona go itshokela letsatsi.

Badiri ba masimo ke setlhopha se se rileng se se tlhokang tlhokomelo e e kgethegileng mo tirong ya bone, ka ntlha ya maemo a tiro a rileng a a kotsi, go tlhokega gore go nne le dikamano tsa motheo tse di sireletsang seriti, bophelo le pabalesego ya bone, moputso o siameng, diura tsa tiro tse di lekanyeditsweng, le pabalesego le boitekanelo mo tirong.

Go rotloetsa bašwa ka go lekalekana gore ba tsene mo temothuong ke sengwe se se botlhokwa thata segolobogolo mo Aforika Borwa ka bontsi jwa bašwa ba sa kgathalele temo kgotsa ba akanya gore ke tiro ya batho ba ba godileng kgotsa ya bong bo bo rileng.

Di-college tsa temothuo di na le boikarabelo jo bogolo jwa go baakanyetsa baithuti go lebana le dikotsi tsa botsogo le pabalesego mo dipolaseng. Temothuo e kotsi ka tlholego. Go nna le dikotsi tsa go gobala, malwetsi a tiro, khemikhale tse dikotsi le mathata a tikologo. Ka jalo dithuto le katiso ya pabalesego di tshwanetse go nna le karolo ya thuto ya motheo.